Izinkundla zokuxhumana ezisakaza bukhoma zikwenze kwalula kakhulu ukuxhumana nokulalela umculo emoyeni phecelezi, live. Kukwenza kubelula kakhulu ukwazi ukuwuthola ufika nje umculo kuphinde kube lula ukukhuphula izinga lo mculo wesimanje.

Lokho kulinda, kungakwazi ukukhansela i-akhawunti yakho kwiy'nkundla zokusakaza. Uma ungasakhoni ukwenza noma ukukhokha ngesikhathi noma amandla okukhokha ungasenawo, ungakwazi ukukhansela kuzo lezi iy'ndlela zokuxhumana, kalula nje futhi ngokuthi uxhumane nabo bukhoma, bavamisile ukuyishiya imininingwane yabo kuzo zonke iy'ndawo la besebenzisa khona noma betholakala khona.

Ziningi izici ezikhona kodwa-ke kuyenzeka ulahlekelwe ifoni, kuyenzeka mayilahlekile ilahleke nawo yonke imininingwane yakho. Kodwa ke, njengoba wena uzobe usebenzise ubuso bakho, noma phecelezi i-fingerprint, kwenza lokho izinga lokuphepha libe phezulu kakhulu, ungakwazi noma omunye umuntu engakwazi phecelezi uku-aksesa ibhange lakho ngaphandle kwemvumo yakho, kuphephile futhi akunabungozi.

Ukhozi FM luhlezi luhamba phambili njalo, lukuthumela iy'ndaba zamaciko ezihamba phambili nokunye okuningi. Kube iGagasi FM, likuthulela ezenzeka kulo lonke eThekweni kwelikabhanana, bekuchazele kabanzi liphinde lilethe iy'ndaba bukhoma. Kube i-Radio two thousand, engesinye sesiteshi engisithanda kakhulu, sihlezi sinika abantu njalo ngoLwesithathu ithuba ukuba bafune umsebenzi ezindaweni ezehlukahlukene.

Kulula, uma ufuna ukuthola izingoma zokugijima ekuseni, ngena ku-Spotify, kunohlu ley'ngoma eziningi ezimnandi ezingakwazi ukukusiza ukuba ufokhase noma uqonde kahle kule nto osuke uyenza ngaleso sikhathi. Kube amavidiyo, ungakwazi ukuwathola amavidiyo okuzilolonga kwizinkundla zokuxhumana ezifana no-YouTube, Showmax, njalo njalo.